Tharabololo e e tlang fo mogopolong wa me ke gore, ke mo reye kere a batle mongwe o ka mo nayang madi ao. Mme o tla duela ga a goroga, kgotsa selo sa bobedi ke tla be ke lebelela gore ke romelela ka mofuta mo fe wa App-e, fa o le gore go kgonagala gore ke kgone go a busetsa morago, be ke mo romelela, ke tla be ke 'ira yalo. Kgotsa, ke tla batla tsela nngwe, ke tsaya gore go na le tsela nngwe e o kgonang go romela madi ka bonako, ntle le gore a tseye nako yalo.

Selo sa ntlha, ke tsaya gore o tshwanetse gore o lebelele gore ke nako e kanang-kanang e ba go fang yone gore o e lete. Go na le di inšorense tse o kgonang gore morago ga gore motho a tlhokofale, ba kgona go go romelela madi morago ga matsatsi a mabedi. Ke tsaya gore ke tsona tse o ka lebelelelang gore o dirise tsona di-insurance tse dintseng yalo, go na le gore o berekisa insurance-e e leng gore, e tlo go tsa nako e leele. Gape-gape, selo se o ka se dirang ke go tsenela dilo tsa go tshwanakana le bo stokvel yana, gore le kgone go thusana ka madi, setlamo tota.

Sa ntlha, ke di-interest-e tse di ko godimo. Sa bobedi, ke gore ba tsa lobaka le letelele, pele ba ka duela. Mme re nako tse ba tshwanetseng gore ba duele, be ba fitlhileng fela le gore di-interest-e di oketsegile thata, kgotsa di ko godimo, go feta ka tsela e leng gore ne ba solofetse ka teng.

Ga o rometse madi ka mogala, nako e leng gore o tshwanetse o a e a fokotsega. O kgona go fitlhelela madi ka tsatsi leo, kgotsa o kgona go fitlhela madi ao ka morago ga diura di sekai.

Tsa gore o tshwanetse o itse ka mokotlo o leng gore o bidiwang jalo Travel Wallet-e, ebile o itse gape le gore fa o go fetola madi, naga e o fetogelang ko go yona ke bokae, ebile ka nako e fe. So, pele o ka tsamaisa madi a o, tshwanetse o itse gore ka nako e ntseng jaana madi ke bokana.

Dumela rre, ke ne ke batla go reka ntlo. Jaanong, ke ne ke kopa gore o nkeletse gore ke dire jang, fa gare ga gore ke reke ntlo ka banka kgotsa ke adime madi fa bankeng, mme bo ko ikagele ntlo ya me. Ke batla go itse gore, a ke sefe se leng gore se ka nnolofaletsa botshelo.

Selo sa ntlha, ba lebelela se se bidiwang jalo credit record ya gago, seo se tla bo se tlhalosa gore a ga o adimile madi, o kgona go a busa ebile gape, o a busa ka nako e kanang kanang. Ba tla bo batla go bona dilo tse di ntseng jalo. Sa bobedi, ba tla bo ba batla go bona gore a oa dira. Sa boraro, ba tla bo ba batla go bona gore a o amogela bokae ka kgwedi kgotsa ka dibeke.

Selo sa ntlha se o tshwanetseng gore o se dire ke gore, o leletse ba banka ya gago gore ba kgone go ka tswalela karata eo e timetseng, gore ga motho yo mongwe a ka e fitlhela e seke a kgona go ka e dirisa. Go araba potso ya bofelo, fa batho ba ka fitlhela karata ya gago ba kgona go ntsha madi, go na le batho ba e leng gore ba na le thekenoloji e kgonang go ka ntsha madi, ntle le gore ba itse PIN number-a ya gago.

Selo sa ntlha se ke tla beng ke se botsa ke gore, a go tsa nako e kanang-kanang fa go tlhagile loso, gore ba duela madi a bone. Selo sa bobedi, ke tla be ke batla go itse gore ke kgona go sireletsa batho ba le bakae, ka tlase ga inšorense eo. A ke kgona go itsenya, bo ke tsenya le banake. A ke kgona go tsenya balosika na.

Ke gore nako le nako fa koloi e sa siama kgotsa ka morago ga dikgwedi tse di ka nnang tharo, be ke netefatsa gore ya go tlhatlhobwa, ya go lebelelwa gore e ntse jang, le gona ko e tlhatlhobiwang teng ke ko kae.

Modiragatsi ke amogela madi ka letsatsi le letsatsi, a tswang ko kgwebong ya me.

Ya bo e laolwa ke ikonomi ya lefatshe le o phelang mo go lona, le gore go ntse jang. Ka nako tse dingwe, fa boemo ba ikonomi bo sa ema sentle, bo feletsa e le gore bo ama madi a rona le tlhwatlhwa ya teng.

Fa o setse o feditse, kgotsa o setse o tlogetse ko tirong, wa go tlhoka gore o phele, o a go tlhoka gore o nne le letseno le le kgonang go go thusa. Ebile o rotloetsa gore madi a leng gore o tla bo o a amogela, bogolo a nne di-percent-e tse di ka nnang masome a supa le botlhano.

Fa ke reka dilo tse di leng ka kwa ntle, go tshwana kana le bo tse ke batlang go di rekisa ka kwano, o fitlhela e le gore ba mphile tlhwatlhwa e ntseng ja na, mme e be ke itse tsatsi le le rileng, e le bokana ka kwano. Mme bo bekeng e tlang, ga ke re ke a duela kgotsa ke re ke a reka, ke fitlhela e le gore e ile ko godimo.

So santlha ke gore, o kgona go thusega thata segolojang fa e le gore motho o tlhoka madi gone yanong, o kgona go a romela, a kgona go tsena ka nako eo. Mme dilo tse e leng gore di ka diragala kgotsa diphoso kgotsa dikotsi tse di diragalang ke gore, o kgona go tsenya nomoro e sele ore o romela motho o, o sa netefatsa e be go diragala gore madi a gago a tsamaile, a ile ko motho o leng gore ga a kgone go ka busa madi ao. Lwena mo letlhakoreng la gago, ka nako tse dingwe ga o kgone gore o ka busa madi ao.